Ho na le dipapadi tse etseditsweng batho ba baholo feela, hobane di na le ditaba tse sa lokelang bana. Jwalo ka pepo, puo e mpe kapa diketsahalo tse ka senyang monahano wa ngwana. Bana ba ka tseba hore ke tsa batho ba baholo, ka letshwao la dilemo mokokotlong wa dipapadi tse e leng dilemo tse leshome le metso e robedi. Batswadi ba ka thusa ka ho beha meedi a di tshebedisano ya disebediswa ho sebedisa ditsamaiso tsa taolo ya batswadi, le ho buisana le bana ka kotsi ya dipapadi tsena. Sena se thusa hore bana ba qobe ho kena dipapading tse sa lokang.

Lebaka leo basadi ba sa amoheleheng hantle boemafofaneng ha ba kgutla dipapading, ke hobane ho ntse ho na le kgethollo le ho se nke basadi ka bohlokwa dipapading. Setjhaba se santse se fa banna monyetla o moholo le tlhompho e kgolo dipapading, ha basadi bona ba ntse ba nyenyefatswa kapa ba sa bonahale ba le bohlokwa. Hape basadi ha ba fuwe tshehetso e lekaneng, tse kang matsete le tlhokomelo ya bo raditaba. Ho hlokahala phethoho ya monahano hore bohle ba amohelehe ka tekatekano ho sa kgathaletseheng bong.

Ee, papadi ya madaese e ka hodiswa hore ebe papadi e bapalwang ka botsebi haeba e behilwe tlasa melao e hlakileng le tlhokomelo ya molao. Haeba ho ka ba le melao e hlophisang tsela eo ho bapalwang ka yona, ho ngolwa bapalami le ho tlosa tse kang ho betjha ka thoko, e ka fetola hore e amohelehe setjhabeng. Mmuso o ka dula a dumetse haeba e sa ama kotsi kapa hloka phetoho ya maikutlo setjhabeng le ho hlakisa bohlokwa ba boiqapelo ho feta bonokwane.

Ha sehlopha sa rugby sa Afrika Borwa, se hlola dihlopha tse ding ka World Cup, ke ikutlwa ke tlotla ke le motlotlo, ebile ke thabile haholo. Ke bontsha boitelo bona, matla le tswelopele ya naha ya rona. Sehlopha sena se re kopanya re le setjhaba ho sa natse morabe kapa boemo. Ke ka hona ke tla re sehlopha sena ke letshwao la tshepo le bonono ba bonngwe. Mohlomong nka re sehlopha sa rona se re ruta hore ka boitelo, kopano le ho se fele pelo ho ka kgoneha ho hlola lefatshe lohle.

Ke batla ho bona hore makeisheneng ho auwa dibaka tsa boikwetliso, tse bolokehileng le mahala. Mmuso le boetapele ba ditokoloho ba lokela ho se shebelle toropo fela. Nna nka etsa petition ke buisane le masepala kapa ke kopanele mererong ya setjhaba, ho sututsa phetoho ena.

Di-influencer tsena di kile tsa nkgothatsa hore ke ithekele mesebetsi ka matsoho, jwalo ka ho etsa mokgabiso, ho kgabisa kamore kapa ho ithuta ho lokisa dilo tse nyane lapeng, di mphile tshepo ya hore ke ka kgona le nna.

Ho ka etsuwa dipapatso tse bontshang botle ba papadi. Ho be le ditlhophiso tse hohelang baeti le ho memela dipapadi batho ba mose ka meketjana le ditshwantsho tse hohelang.

Dumelang, ke kopa ho tlaleha boshodu. Hoseng hona ke fumane thepa ya ka ya boiketsiso e utswitswe, ho kenyeletsa le di-dumbbell tse pedi, thapo ya skipping le bench. Dumbbell ke e rekile ka dikete tse hlano, bench ka e reka ka dikete tse sekete le makgolo a mahlano le thapo ka dikete tse lekgolo, ka kopo thusang.